Batswadi ba ka ke ne ke le kopa hore le nrekele diaparo tsa bolo. Ke kgethilwe sehlopheng se seholo mona mo lekeisheneng sa bolo, ke kopa le nthuso ho le nrekele diaparo tsa bolo. Ke tlo hloka kit ebile ke tlo hloka le di-boots tsa ho bapala bolo.

Nna ke bona e le hore sena se etsahala hobaneng dipapadi tsa basadi, dipapading mo ho nang le mo e leng dihlopha tsa basadi ha di latellwe haholo tje ka dihlopha tse nang le banna. Ke ka hoo ha ba ya mose ba kgutla ha hona le batho ba tsebang hore ba ne ba ile mose, ba e ba ikela.

Batho ba bangata ba ntse ba bona ekare dipapadi tse nang le basadi ha di bohlokwa. So setjhaba ha se ha se nke dipapadi tse nang le basadi ekare ke ntho e leng bohlokwa. Ke ka hoo, dihlopha tsena di na le ho ya mose ba kgutle ho se na le motho a tsebang hore ne ba na ile mose ba ile dipapading tsa basadi. Batho ba tseba ba batho ba hloka tsebo.

Dipapadi di bohlokwa haholo maphelong a rona re le batjha hobane re tseba ho bontsha bokgoni ba rona ka dipapadi. Dipapadi tsena le tsona di kgona ho romella mose, re tsebe ho lo tlhakana le batho ba , re ithute ka bona le rona re tsebe ho hola.

Nkile ka bapala crazy eight. Nkile ka e bapala five cards, empa nkile ka di bapala ke sa le monyane haholo ebile ha ke sa tseba le hore di bapalwa jwang.

Hei ke ya bona hore wa e rata haholo social media, wa rata ho e dulela, o duletse ho shebella batho ba bang. Hobaneng wena o sa kenye di-video tsa hao tsa ho ithabisa mo social media-eng? Batho ba bangata ke ya tshepa hore ba ka di thabela haholo.

Bohlokwa ba ho boitlhakiso hwa mele hore motho ha a phakisi, a kule, a le hore ha motho a ntse a ya a hola haebe le bothata le mathata, le malwetse mmeleng.

Papadi e dutseng mohopolong wa ka ke bolo haesale e le teng re sa le banyenyane ho fihlela hona jwale ke papadi e kgolo haholo. E tseba ho tlhakantsha tlhakantsha setjhaba e tseba ho thabisa setjhabeng.

Rona re ne re sa le banyane, di ba di-game tse ne di bapalwa, ne di bapallwa dishopong di-game tse ne di bapalwa di tshwana le Snooker e sebedisang dibolo le kota. Re ne re bapala di-game tse tshwanang le tennis mara ena e bapalwang ka hare e bapalwang bhoteng, ke tsona di-game tse ne re di bapala rona ha re ne re sa hole.

Motho o nang le bokgoni ba ho bapala dipapadi tsa boto kapa tsa dikarata ke motho ya nang le mamello ya dulang a di bapala. Ka nako tseo tsohle e di-game tsena hore a dule a ntsa a ba betere. Ke motho ya bohlale haholo hobane ho bapala di-game tsena ho hlokahala motho o bohlale.

Helang motho a ko tlohele ho bapala di-game o le tseleng, ho na le kotsi ho bapala di-game o ntso tsamaya mo tseleng hobane ha o bone dintho tse etsahalang mopele ha hao. Ha ho na le nako ya ho sheba dikoloi dikoloi, ho kotsi haholo ho bapala di-game. O ntso tsamaya tseleng ebile batho ba utswang ba ka ho nkela le mohala wa hao.